Mmino le dibidio tsa mmino di fetotse boitlosobodutu le metswedi ya tshedimosetso, ka tsela e e siameng thata gonne go bonolo go tlhaloganya mmino fa o lebeletse bidio ya teng. Mme gape dibidio di ama tsela eo mmino o ka fitlhelwang ka yone ka tsela e e siameng go nne go bonolo fa o sa kgone go fitlhelela mmino gore o fitlhelele bidio ya mmino o, gape go bonolo gore o di fitlhela mo mafaratlhatlheng ya boitapoloso ka botshelo jwa segompieno e le ba thekenoloji.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka tsela ya botlhoko gonne mo matsatsing a segompieno ditiro di apply-elwa mo mafaratlhatlheng. Mme ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data go nna thata gore batlhokatiro ba kgone go apply-ela ditiro mo mafaratlhatlheng. Go thata gore o tlhoka tiro gape o boele o tlhoke le madi a go reka data e turang gore o feleletse o kgona go apply-ela ditiro le gore o kgone go batla ditiro, ga go bonolo go batlhokatiro, go botlhoko tota.

Nka ba ruta ka go simolola ke leka go ba rotloetsa gore ba etele mafelo a a farologaneng mo nageng ya rona go ka ithuta ka ditso le dipuo tsa rona jaaka maAforikaBorwa, le gore bontsi ba dilo mo nageng ya rona re di dira jang leng le mabaka a goreng re di dira. Mme gape nka leka go ba rotloetsa go leka go itse ka ga hisetori ya naga ya rona, ditso, puo ya rona gore e simolotse kwa kae le gore e feleletse kajeno e le puo e le goreng re a e bua mo nageng ya rona.

Nna ke dirisa data ya inthanete, gape ke dirisa le data ya mafaratlhatlha. Ke e reka lekgolo la diranta ke di-gig-i di le tharo tsa letsatsi di-gig-i di le tlhano tsa bosigo. E tsaya kgwedi, mme ke tlhopile yone gonne ke bona e le yone e e botoka mo go tse dingwe tsotlhe ka e dula lebaka lo lo leele mme gape le tlhwatlhwa ya teng e tsamaelana le seo ke se rekang.

Ke bona dilaeborari e le tsone tse di siameng gore re ka bona data kwa go tsone gonne dilaeborari ke mafelo a a nang le thuto e ntsi eo batho ba ka e ungwang fa ba ya go dirisa di-Wi-Fi. Mme fa o ile kwa laeboraring ga se Wi-Fi fela se o ka se dirisang go na le dibuka tseo batho ba ka di balang, go na le thuto e ntšhwa e batho ba ka ithutang sona kwa di laeboraring. Gore ke tlhophe laeborari ke ka ntlha ya gore laeborari ke lefelo le le sireletsegileng ke lefelo le le botlhokwa thata mo matshelong a bašwa ba segompieno ka bontsi ba bone ba rata go buisa le go ithuta dilo tse di farologaneng.

Ke ne ke ikwadisitse kwa mmerekong, mme ba ne ba mpolelela gore ba tla boela mo go nna ka mogala wa letheka mo nako e e sa fediseng pelo. Ka botshepegi ba ile ba dira fela jalo mme ke ne ka nna le bothata wa gore ga ke a utlwa mogala wa letheka fa ne o lela, mme ke ne ka fetiwa ke tšhono ya tiro ka ntlha ya gore ga ke a utlwa mogala wa letheka fa ne o lela.

Go nna teng ga dikgang tsa dijithale mo Aforika Borwa go amile metswedi ya tshedimosetso ya dikgang ka tsela e e sa siamang gonne bontsi ba malatsi a re fitlhela dikgang mo digital-eng jaaka mafaratlhatlha a boitapoloso, inthanete. Mme bontsi ba dikgang tse re di fitlhelang kwa mafaratlhatlha a boitapoloso le ko inthanete ga se tsotlhe tse e leng boammaaruri, mme gape dikgwetlho le ditšhono tsa bobega dikgang jo bo ikanyegang mo motlheng wa dijithale ka gore o batlisise kgang kwa e simolotseng teng le go batla nnete ka ga kgang eo, gore o feleletse o itse kgang ya tota e le goreng ga e a diriwa ka maaka.